E thusa thata bao ba senang tiro ka goreng ga ba setse ba dumalane gore ba batla nomoro e e rileng ya data, ba ka kgona gore ba bone gore ke bašwa ba le ba kae kgotsa bagolo ba le ba kae ba e le goreng ba tla kgona go ba tsaya, thata-thata e tlhola e baya dingwaga tsa eighteen to thirty-five.

Ke dirisa data ya Wi-Fi ya e leng gore e patela kgwedi le kgwedi, e bereka ka di Ampers tsa one thousand and eighty tse e leng goreng di taboga ka bonako jo bo seng kana ka sepe. Le fa o sa e patela ka kgwedi ba kgona go tlodisa gore ba go direle sekoloto.

Ke patela four hundred and fifty ka kgwedi, ebile e kgona go tsenya megala e mentsi-ntsi le thelebišene e kgona go tsena mo teng.

Ga ena nomoro e e rileng gonne ke Wi-Fi e leng goreng e unlimited le fa o e patetse e kgona gore e cover-e batho ba botlhe ba ba mo lapeng, e cover-e le ditsala.

Ke nagana gore go tla nna botoka thata ka gore megala ya letheka ya ga jaana e dirisa yona five G, ebile ga o sena data e leng goreng ke ya five G e nna le matsapa. Ka jalo ga e le goreng go tla be go na le data e le goreng e dira ka five G, e tla re tswela mosola thata sengwe le sengwe se tla bereka ka bonako.

Fa o batla go reka data o kgona go tsaya App-e ya gago ya banka wa dialer mo go yone wa itsenyetsa data kgotsa wa tsenya airtime e leng gore mo go yone, ga e le goreng ke ya Vodacom o a go tobetsa star one tree five hash o be o tlhopha gore o batla data kgotsa o batla eng o bo o itlhophela le data ya airtime e o e rekileng.

Nka ikutlwa ke sa itumela thata gonne data ke e dirisa mo dilong tse dintsi go tshwana le WhatsApp, Facebook le tse dingwe, le go dira tiro ya me ya sekolo. Gore ke solofele goreng ga e fele ka bonako e dula e bolokesegile ke a e tima ga ke sa dirise founu.

Ke reka data e leng goreng ga ke tlhoke go reka mowa, mme ke o fetolelwe ko data-eng. Ke reka data e tlang e le data ka gonne fa o reka mowa go le gantsi go na le mo madi a e leng goreng ba ikgogela ona, mme fa o rekile data ga go gogilwe sepe.

Seo nka mo direlang sone ke gore ke mo direle seo re se bitsang re re ke hotspot, ke bula mobile data wa me be ke bulela hotspot. Ka mogala wa gage wa letheka o tlabe a tobetsa mo go kwetsweng gote Wi-Fi, o tlabe a ikgomaganya le nna ke mofa le password e ke e dirisitseng, a be a kgona gore nna le ene re kgaoganye data e ke nang le yone.

Ke bona e le gore go tla nna le unlimited data e leng goreng ga e fele fa kgwedi ise e fele, ka gore batho ba le bantsi ga ba bone mosola wa go dirisa data e e lekanyeditsweng e leng goreng fa madi a teng a fitlhile mo e felelang teng e a fela le fa kgwedi ise e fele.

Ee, tiriso ya megala e siame go dirisiwa ke baithuti jaaka fa ba kgona gore ba ka dirisa yona inthanete go lebelela tseo ba ditlhokang tsa sekolo, ebile mo internet-eng o ka bona tsotlhe tse e leng goreng di go thusa ka tiro ya gago ya sekolo, gape go na le di-App tse e le goreng di thusa bana ba sekolo go bala, go etsa tsona di-research-e, dipatlisiso.

Go ya ka nna e thusa barutwana, mme e ba dira gore ba nne botswa ka gonne sengwe le sengwe se ba se bodiwang ba se tsaya fela jalo ba se kgomaretsa ko AI mme AI e be e bafa dikarabo.

Tiriso ya AI ke yone e ke bonang goreng e a ya ntsietsa, ka gonne fa ke sa batle go dira sepe ke botsa yo one dipotso ke yone e ntirelang mmereko kgotsa tiro e leng goreng ke na le yone ka jalo e ntirang motho o botswa.